IDiscovery Health isebenza ngokubonelela amalungu ayo ngenkxasomali yezempilo, ngokuxhomekeke kwiplani ekhethiweyo. Iinkonzo zayo ziquka ukufikelela kwizibhedlela, oogqirha, amayeza kunye nokhuthazo lokuphila kakuhle. Umhlawuli uyahlawula imali ethile ngenyanga kwaye le mali ixhomekeke kwiplani ayikhethileyo, inani labantu kuphantsi kweplani.

Isicwangciso sesibhedlele sigxile kuphela ekuhlawuleni iindleko ezinxumelene nokulala esibhedlele, unyango lwexesha elide okanye olungxamisekileyo. I-inshorensi epheleleyo yona igubungela unyango lwasekhaya, oogqirha abaqhelekileyo, amayeza akutshelwa ekhaya, amazinyo, amehlo, kunye nonyango lwasesibhedlele.

Ukungabhatali ityala ngexesha, ukusebenzisa kakhulu ikhadi letyala, ukungahlawuli tu, ukungabikho kwemali kwembali yetyala, ukufaka izicelo ezinintsi zetyala, ukuvalwa kweakhawunti, izigwebo zemali.

Kukundinika ingqinisekiso, ukhuseleko kunye nokuthembeka, zonke ezi zinto zibalulekileyo ekuthuliseni, ekukhuliseni ishishini elizinzileyo nelihloniphekileyo. Kukwanika ithuba lokunceda abantu ngendlela ekhuselekileyo ngaphandle kokwabeka ebungciphekweni omkhulu wezikweleti ezingekho phantsi komthetho.

Ukuqeshisa indlu eyodwa okanye nokuba zimbini ngantathu, kukutyalomali eliihlakaniphileyo, elinokuvelisela ingeno, likuncede uhlawule ezinye iindleko kwaye lenze ixabiso lendlu likhule.

Utyalomali lwexesha elide, i-retirement annuity igcina imali kwiiasethi ezifana neziqwenga zeshishini, iibhondi kunye nezinye iindlela zokutyala imali. Oko kuthetha ukuba imali ikhula ngokuhamba kwexesha okanye ukuthenga indlu ayenze ibe namagumbi azorentisa kuwo, kulapho uza kwenza imali rhoqo ngenyanga.

Ukuqinisekisa ukuba wonke umqeshwa une-UIF kukukhusela ishishini lam, ukunika abasebenzi amalungelo abo kwaye kukugcina ndisendleleni yomthetho. Kukwagcina igama elihle lenkampani yam njengomqeqeshi othembakeleyo.

Imali, imali esiyinikelwayo ukuxhasa ubumelwane kukho umgalelo kamasingcwabane, umgalelo wokutya, umgalelo wezitampu zevenkile ekuthengwa kuzo ukutya, umgalelo wokutya kunye nomgalelo wemali.

Ibhanki ithumela amaxwebhu abalulekileyo afana nebhil, izaziso kunye neepin zekhadi kwidilesi oyinikezeleyo, ukuba le dilesi ayichanekanga ungaphoswa lulwazi olubalulekileyo.

Izifo ezikhoyo ngaphambili, ukhathalelo oluqhubekayo, iimeko zengqondo neziingqondo, ukubeleka okanye ukukhathalelo lwezempilo lwabakhulelweyo, utyando olungxamisekileyo elunxumene nobuhle, uxinzelelo lwemidlalo enobungozi, iimeko ezibangela umonakalo wokuziphatha kakubi.

I-inshorensi yobomi ayonjongo yokukhuthaza ukusweleka komntu, injongo yayo kukukhusela abathandekayo xa ungasekhoyo. Yinjonge njengendlela yokubonisa uthando noxanduva nangona ungasekho.

Mama, isipaji sadijithali njenge-eWallet yindlela ekhuselekileyo nelula yokugcina nokusebenzisa imali. Akundingeki ube neakhawunti yebhanki kwaye akukhomali yokuqala uyidingayo. Ukuba unayo ifowuni ungayisebenzisa ngokulula kwaye ndingakunceda